Abalimi kumele batshale izintshalo lezimelana nesimo zezulu, ngoba izitshalo ezimelana nesimo zezulu zinemali and zibalulekile. And singaletha, singaletha umehluko emnothweni. Abalimi kumele batshale izitshalo ezifanele kuze umhlaba ukungalimazeki ngenxa yokuhlosa izilimi esingakhoni ukumela nesimo zezulu.

Ngiyaxolisa kakhulu ngalesizimbuzi esingene engadini yami ngaphandle kwemvumo. Lokhu kungenza ngasizwa ngidukile futhi ngikhathazekile ngobe zingadla imifino yami. Ngicela ukusheshe uzoyibuyisele ngaphandle njengoba ingathandi ukuthi kube nomonakalo engadini yami noma sidlo izitshalo zami. Ngizwile ukuthi izimbuzi zakho zivame ukucekeza uthango, ngakho ngicela ucabangele indlela yokuzivikela ukuze singabi nenkinga esikhathini esizayo. Ngiyabonga uma ungenza ngokushesha njengobalokhu kungagwema ukuba kube nobudlelwano obubo kithina njengamakhelwane.

Kufanele sifundiswe ukufuna ukunhloza nokukha ukudla kwasendle ezikoleni, njengoba kuyingcengce yamasiko nezimpilo zethu, okusiza ukugcina ulwazi lwendabuko nokuzimela. Lokhu kufundiswa kungasiza ekulondolozeni imvelo ngoba abantu bazothola ukuthi bangakwazi ukudla ngokulinganayo nokungakwenzeli umonakalo emvelo, emvelweni. Kungenza abantu babe nokuzethemba lapho kufika esimeni sokungekho ukudla othengisayo ngoba bazokwazi ukuzondla ngokudla okutholakala endle, kodwa kufanele kufundiswe ngendlela ehloniphayo.

Ukulawulwa kwamakhemikhali setshenziswa ngobuhlakani obucushwa ngendatha ukuze kuthole izindlela eziphumelelayo zokunciphisa ukungcoliswa nokonga insiza. Amasistimu angasebenzisa ukuhlasiya okunkhulu, ukucagela imiphumela yamakhemikhali futhi athuthukise izindlela zokukichikiza ezisebenzisa amakhemikhali amancane ngokuthuthuka ukusebenzisa kahle nokuncuma izindlela ezingcolisa kancane. Kungasiza ekunciphiseni umthelela wendawo ngokusheshayo nangempumelelo.

Umlimi akazange acephule ukuthi amazambane adinga indawo epholile, emnyama, nezomzwakamu ukuze agcine izikhathi eside, ngakho awagcina endaweni efudumele noma egcamile. Akazange aciniseke ukuthi amazambane ayomile ngokwanele ngaphambi kokugcina, okungaholela ekuboleni ngenxa yomswakamo omningi. Futhi mhlawumbe akazange ahlole noma ahlaze amazambane ngaphambi kokuwagcina okungenza amanye abenamafutha noma alimale okwenza okwenza abe ngokushesha.

Ukuphepha kwabasebenzi, cinisekisa ukuthi abasebenzi basebenzisa amaglavu nezivikelo ezifanele ukuze bavikeleke ekulinyweni nasezintweni ezicile. Bafundise ngokugwema ukugoba umhlane ngendlela engafaneleyo, nokuthwala izinto ezisindayo ngendlela enobucopho. I-ergonomics, sebenzisa izembe, imisado nezinye izinsimbi ezinomphini ofanele ukuze kuncishwe umthwalo emzimbeni. Cinisekisa ukuthi abasebenzi baphumula njalo futhi batshintsha imisebenzi ukuze kugwenywe ukukhathala komzimba, okungaba khona ngokuphindaphindwe kwemisho efanayo.

Ukubambisana nokwakha ubudlelwano, ukwenza ingadi yomphakathi kudonsa abantu ndawonye kakhulu ukusebenzisana nokwakha ubudlelwano olusekelwe ekutheni nasekulekeleleni okubonisa uthando ngokubhekelana nabanye. Ukunikezela nokukhathalela, ukutshala, ukunakekela, nokwabelana ngezithelo noma izimali kukhombisa ukukhathalela abanye kanye nentshisekelo yokuthukuthikisa impela yomphakathi, okuyisibonelo sobunene nothando. Ukwakha inhlakahlaka yomphakatho, ingadi yomphakatho ivula amathuba okuhlomisa abantu ngokwezinto eziphilayo.